Nna karolo eo ke e bapalang ho thusa batjha ke ho ba ruta bolo ya banana ya matsoho, e leng yona netball, ke sebetsa haholo le banana ho ba ruta bolo ya matsoho.

Nka ba jwetsa ka ho bapala bolo ya matsoho. Ke nahana hore bolo ya matsoho e ka ba thabisa haholo hobane e tla ba taba e le ya hore ba tla nne ba mathe ba ye kwana le kwana ba a kgelane bolo matsoho a phahame ke phete hape ke latelle ya ho bina, ho bina ke ntho e monate haholo e theosang le matshwafo. Ke sa lebale ho pheha ha ho monate ho pheha, o ithute ho pheha ka tsela tse ngata.

Ee, ho na le influencer e leng hore bophelo boo ba re bontshang bona, ke bona bophelo boo ba bo phelang, empa feela hona le tse ding di-nfluencer tseo ke di tsebang, e leng hore bophelo boo re di bonang, ba re bontshang bona, ha se bo rona re ba bonang ba bophelo.

Ho ikwetlisa le dibapadi ho ka le thusa haholo ho ka le thusa haholo batjha hobane le tlo tloha seterateng, le tla le tlo tloha seterateng, le tluwe dinthong tse mpe. Ha le no thola nako ya hore le nne le kene hara dithethefatsi, le nne le nwe jwala ka hore le tla be le shebane le ho ikwetlisa le dibapadi.

Ke nahana hore ba bang ba kopanang le mathata ana ha o tlameha hore ba rekise dikuku tsena setjhabeng tseo ba di bakileng, ke hore tse ding di na le hore di tiye tse ding o thole hore di na le tswekere e ngata kapa tse ding di shota tswekere kapa ha di na letswai ebe ba tshabe ho di rekisa setjhabeng ka hore ba shebile hore batho ba tlo reng.

Ho ikwetlisa le bana ba bang ke ntho e bohlokwa haholo hobane ke ho ho ngata ho o ka ithutang bona bathong ba bang. O tla be wa ithuta le ho itshwara. O tsebe hore o itshwara jwang ha o le ngwana.

Ha ke dumellane le sona seo sa hore dihlopha tse ikwetlisang ka disebediswa tsa sebele ke tsona tse holang. Ke ka hobane ha ke rate ngwana a lemalang ke bona, ekare o tla lemala ka sebele seo.

Ke nahana hore ho tlameha ho kenywa tletlebo ho sa semmuso hoba le mo hore makeisheneng a rona, ha hona moo batho ba ikwetlisang teng.

Ke ka rata ho bapala bolo ya matsoho kapa bolo ya maoto ee ke ntho eo re etsang le ba lelapa la ka.

Ke nahana hore marathon wa mofuta oo, o tshwarelwa naheng ya rona fela ka baka la hore ho bonwe hore bongata ba batho ba e thabela marathon eo, ebile ba dula ba hlahella ho monyetla o hlaha.

Ah-ah motswalle ha se hore ha ke patala tjhelete ya hore bana ba ye gym-ing ke senya tjhelete. Ke feela ke batla ho thabisa bana ka lebaka la hore ke ya bona hore ke ntho e ba e ratang ya hore ba nne ba ye gym-ing ho tseba mang hore ha nako e ntse e ya e tla botswa, e tla ba tswela molemo.

Ke ithutile ho lekola dintho ke le monyane ka baka la dipapadi e neng ke e bapala, Ke ithutile ho tseba hore sena ke sona se se lokileng, ebile le sena sona se lokileng hore motho o mo tshwara jwang, tlameha ho buwe le motho jwang.

Ke nahana hore batsofe ba ka bapala bolo ya maoto, e leng hona ho fetisa nako hobane ke ntho e ba e ratang mona lekeisheneng, hona le mo batsofe ba bapalang bolo ya maoto. Ho na le hape ba jaivang.

Ntho ena e ne sa ntshware hantle haholo, e fela, ke ile ka kgona ho e rarolla ka hore founu ke e amohe ngwana, e leng hore ha ele hore ha so qete ho etsa mesebetsi e tshwanetseng hore aye etse ha e thole, o tla e thola ha se a qetile ho sebetsa mesebetsi ya hae.

Hore ngwana hao a kena, motswalle wa ka tlamehile a be le maikemisetso a ipontshe hore wa ikemisetsa ka ntho ya batlang ho e etsa ho ebe ngwana e leng hore o dula a ya bolong ya matsoho, a bapale a kgone ho tlwaetse mmele hore sena ke sports se a se batlang.

Bophelong ha ele hore o so tswa ho hloleha haholo ha o kgutla hape, o leka o se o leka ho fetisisa. Ha ne o leka pele ka hobane o la bona hore pele o lo hloleha. Jwale nakong ena ha o sa batla ho hloleha habedi, o etsa ka hohle hore ho phethehe batlwang ke wena.